Vhuima thekhisi ha vhuponi hanga hu ima nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa, hu ḓi tovha renkeni hune hu na zwifhaṱo zwa u thivhela ḓuvha na mvula uri vhathu vha kone u ima hone arali huna mvula kana hu na ḓuvha. Zwino vhuima dzithekhisi ha hone, hu havhuḓi, ndo no hu shumisa lunzhi nga maanḓa lune a lu tsha vhalea.

Nṋe ndi vhona u nga tshiendi tshine nda nga tshi shumisa ndi thekhisi, zwi tshi bva kha uri ri vhangana vhathu vhane ra khou ṱoḓa u fara olwe lwendo, arali vhathu vha vhanzhi vha tshi fhira twenty kana fumbilimbili. Ndi vhona u nga ri nga shumisa mabisi, ngauri arali vhathu vha vhanzhi zwi ḓo ṱoḓa uri ri shumise bisi ḽihulwane ḽine na ḽo ndi vhona u nga ḽivha ḽo tsireledzea, ni dovha hafhu na vha ni tshi khou fhungudza dzitshelede nnzhi dzine na tea u dzi badela arali ndi tshi khou ṱuwa nga dzi goloi dza vheiwa, zwino nṋe ndi nga shumisa thekhisi kana bisi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou fhufha nga bufho ndi tshi khou bva Gauteng ndi tshi khou ya East London. Zwo ntakadzesaho nga maanḓa kana tshenzhemo tshanga ndi tsha uri, bufho ḽi a leludza zwithu, u ya ṱavhanya u swika fhethu hune wa khou ya hone u fhirisa hedzi dziṅwe dzi transport. Zwino tshenzhemo tshanga ndi tsha uri ndo farea zwavhuḓi na musi ndo namela bufho, ro ro fhiwa zwiḽiwa, ra fhiwa zwau nwa, a hu ngo vha na vhona zwiṅwevhovho, a hu ngo vha na mathada, ro fariwa zwavhuḓi ra tshimbila zwavhudi, na lwendo lwa hone a lu ngo dzhia tshifhinga tshilapfhu.

Ndi tshi tou humbulela, u tshimbila nga bufho ndi vhona hu zwavhuḓi ngauri ni a ṱavhanya u swika fhethu hune na khou ya hone arali hu lwendo lulapfhu, a zwi fani na musi ni tshi khou tshimbila nga bisi kana nga goloi yaṋu. Zwino bufho ni a ṱavhanya na swika ngauri hu vha hu sina na upfhi huna traffic, ni vha ni khou to ṱuwa hanefho hune na khou ya hone na swika nga tshifhinga.

Nṋe ndi vhona u nga thuso ya u tshimbila ndi ya ndeme kha vhaaluwa, ngauri mualuwa a tshi khou tshimbila, kana a kha, a kha tshiendedzi, u vha a sa khou kona u tou vhona zwavhuḓi uri u gai. Zwino arali hu na muṅwe muthu ane a nga mu thusa, huna vhathusi zwi a leludza zwithu u ya vha sumbedza uri vha khou tea u tsa hafhalani, vha khou teya u tshimbila vha itisa hani, a vhafha mafhungo oṱhe o fhelela uri zwithu zwi tshimbilisa hani uri vha sa ḓi wane vho ḓaḓa ngauri, vhonovha muthu mualuwa, zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri hu vhe na muthu ane a thusa uri na vhaaluwavho vha ḓi pfha vho tsireledzea afho hune vha khou ya hone.

Ndi musi hu tshi thoma dzikhakhathi afho hune ha ima dzithekhisi u ḓo wana uri vho radzithekhisi vha khou lwa nga tshavho, ende vha tshi lwa vhoradzithekhisi a vha shumisi zwanḓa, vha shumisa zwigidi, zwino nṋe ndi pfha vhu songo tsha tsireledzea na luthihi ngori vhathu vha ya lozwa matshilo avho zwi songo fanela.

Goloi ine nṋe nda vhona u nga yo khwaṱha nga maanḓa ndi goloi ya Toyota, Toyota Legend fifty, ee, ndi vhona yo khwaṱha heyo goloi ine nga tshimbila lwendo lulapfhulapfhu hu si na vhuthada nḓilani, goloi ya Toyota nṋe ndi vhona hu yone yo khwaṱhesaho u fhirisa hedzi dziṅwe dzigoloi.

Nṋe ndi vhona zwiporo zwi tshi tshinyadziwa nga vhabvannḓa, vhabvannḓa ndi vhone vha ne vha ya tshinyadza nga maanḓa zwiporo vha tshi khou ṱoḓa dzi cable, kana dzitsimbi uri vha yo dzi kalisa vha kone u wana tshelede. Zwino zwiporo zwi tshinyala nga maanḓa vhathu vho tswa cable dza muḓagasi, ahuna upfhi ṱireni i ḓo fhira afho fhethu, zwine zwa nga itiwa ndi zwa u tou, u tou vhea ma security henefho tshiporoni hune vha vha vha tshi khou paṱirola vha tshi khou sedza sedza uri hu songo itea tshithu na tshithihi, ngauri arali zwa sa ralo ri ḓo dzulela u vha na problem.

Zwine nṋe nda zwi ḓivha nga ha u hwala dzithundu nga zwiporo ndi zwa uri, a zwi ngo tou leluwa nga maanḓa. Zwone zwi a ḓura nyana ngauri zwiporo nazwo zwi tea uri zwi vhe zwi khou vusuludziwa tshifhinga tshoṱhe, so vhone vha dzhia heiḽa tshelede i ne vha ni tshadzha yone, vha dzhia yavho ya thungo ya u lugisa zwiporo uri arali zwa tshinyala. Zwino nṋe ndi vhona zwiporo zwi tshi ḓura nyana, mara zwone zwi a leludza lwendo, zwi a leludza dzikhombo magondoni, zwi a leludza traffic nḓilani hafhanoni, vhathu vha ya swika zwavhuḓi vho vhulungeya.

Ee, ndono ḓi wana ndi khou shumisa bisi, ndi sa fariwe zwavhudi nga mureili ngauri mureili o vha a tshi khou gidima nga luvhilo lwo kalulaho lune a lu ngo tendeliwa, musi ndi tshi mu kaidza a hana a ntsema, zwino iḽo fhungo ro ḽi tandulula nge ra ya ngei hune a shuma hone ra swika ra amba na vhalanguli vha mabisi uri hoyu mureili ha khou itisa zwone, ndi hafho he vha mu kaidza a thoma u gidima zwavhuḓi, zwino u gidima zwavhuḓi ahuna na mathada.

Ee, nṋe ndi vhona unga tshumelo dza vhuendi dzi a ḓura nga mannḓa kha vhathu vhane vho bva dzi pension, kha vhathu vhane a vha tsha kona u wana maṅwe masheleni kana vhathu vhane a vha tsha shuma, ngauri hu vha hu si na iṅwe tshelede ine ya vha i kho dzhena khavho, tshelede ivha i kho tou bva so zwino zwi a vha ḓurela havho vhathu ngauri vha vha si tsha shuma.

Mushumo u ne wa itiwa ndi u ṱhogomela vhaaluwa musi vha tshi namela zwinamelo zwa nnyi na nnyi hu na fhethu hu ne hu a itiwa uri afha fhethu ndi hune vha aluwa vha namela, na hone ndi hune vhaaluwa vha dzula hone u itela uri vha swike afho hune vha khou ya hone vho tsireledzea hu si na zwikhakhisi zwo vha khakhisaho.

Ngeletshedzo ine vha vha nayo ndi ya uri hanevho vhathu vha dzithekhisi vha fanela u vha na nḓila ya u ita uri hu shume dzikhadi kana vhathu vha ye vha badele dzikhadi dza u namela dzi thekhisi kana mabisi, hu itela u fhungudza vhugevhenga na u fhungudza uri vhathu vha tshi ḓa u namela dzi thekhisi nga matsheloni vho fara dzi tshelede khulwane u balelwa u vha na dzi tshintshi zwino zwi nga vha khwine arali ha vha na fhethu hune ha shumisiwa khadi hune vhathu vha ḓo ḓi tou swaipa vha kona u namela.

Zwine nṋe nda vhona zwi tshi nga itea kha vhupo ha hune nṋe nda bva hone zwi uri mitengo ya u namela zwiendedzi zwa nnyi na nnyi i vhe mitengo ine i ya farea kha muthu muṅwe na muṅwe, mitengo a i tei u tou ḓuresa lune zwa ita uri vhathu vha balelwe u namela dzi thekhisi. Ha dovha hafhu zwine zwi nga itiwa ndi zwa u lugisa dzibada, dzibada dzine dza vha dzi si dza vhuḓi vhathu vha tea u dzi lugisa uri dzi thekhisi dzi tshi ḓa afho dzi sa vhaisale kana dzi sa ṱavhanye u ṱahala.

Ee, ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya vho radzithekhisi avho vhathu vho vha tshi kho gwalaba vha vala dzibada dzithekhisi dzi sa ḓe thekhisi renke uri vhathu vha namele vha ye mishumoni he arali na musi u tshi khori u kho requester uber kana bolt zwo vha zwi tshi kho konḓa uri u fhire ngauri avho vhathu vho vala bada, so eḽo ḓuvha ḽo ita zwori nṋe ndi sa ye mushumoni ndi luze ḓuvha ḽanga ḽa u, ḽa u sa shuma ndi sa badeliwe tshithu ngauri a thongo kona u swika mushumoni naho hovha hu si nṋe ane ndo zwi itisa uri ndi sa swike mushumoni na vho radzithekhisi tshiṅwe tshifhinga vha ya ri ima phanḓa.

Ee, vha tea u kovhekanya ngeletshedzo dzavho dza u vhona uri thekhisi dzoṱhe dzi swikelele ṱhoḓea dza u vha badani ngauri dzi vha dzi kho hwala vhathu lune arali hu tshi khou hwaliwa vhathu tshiendedzi tshi tea u vha tsho lugela u tshimbila badani ngauri arali tshi songo luga tshi vha tshi kho vhea vhutshilo ha vhathu khomboni.

Mushumo wa madzangano a dzithekhisi u vha u tshi kho shuma u isa zwililo zwa vho radzithekhisi kha muvhuso ndi vhone vhane vha lwela vho radzithekhisi vhoṱhe zwi tshi ya kha zwine vha khiu lwa khazwo, zwino vha zwi dzhia vha zwi isa muvhusoni vha swika vha amba na dzangano ḽa muvhuso hune vha fhedza vha tshi kho pfhana kha zwiḽa na zwiḽa muvhuso u ḓo ḓi fhedzisela wo pfhesesa kana wo thetshelesa zwililo zwa vho radzithekhisi uri ndi zwifhio zwine vha khou lila ngazwo.

Nṋe ndi vhona hu zwa ndeme nga mannḓa uri vhareili vhoṱhe vha pfhumbudziwe nga ha u reila zwiendedzi zwavho zwavhuḓi ngauri vha vha tshi khou hwala vhathu vha vha vho hwala vhathu vhane vho ya nga u fhambanana nga u fhambanana, vha vha hwala vhathuvhane ndi vhaaluwa vhaṅwe ndi bhane vha tshe vhaswa zwino vha tea u zwi ḓivha uri avho vhathu vha farisiwa hani zwi vha zwi zwa ndeme nga mannḓa uri vha funziwe vha pfhumbudziwe kufarele kwa khasiṱama .

Tshenzhemo yanga ndi ya uri tshi ya u ṋamela tshikepe ngei hu na tshifhinga tshine u tea uvha u kho fhiwa hezwiḽa zwithu zwine ra zwi vhidza uri musi wo wela maḓini u songo nwela khothe. U papamale so hezwiḽa zwithu nṋe ndi pfha zwi tshi vhaisa nga maanḓa nṋe zwia mbaisa so ndi a balelwa nga maanḓa u zwi ambara.

Nṋe ndo ḓi pfha ndi songo takala na luthihi ngauri vho radzithekhisi musi mitengo ya peṱirolo i tshitsa vhone a vha tsitsi mitengo yavho, arali mutengo wa peṱirolo wa nga gonya na vho radzithekhisi vha a gonyisa mbadelo yavho. Arali muthu o vha a tshi badela twendi rannda uya ḓoroboni arali peṱirolo ya gonya vhado wana muthu a tshi khou badela twenty two rannda. Zwino peṱirolo i tshi sa avho vho radzithekhisi navho a vha tsi tsi mitengo yavho zwithu izwo zwivha zwi si zwavhuḓi nga maanḓa kha riṋe dzi customer kana kha riṋe vhaṋameli vhane ra vha ri tshi khou ṋamela.

Zwi zwine nda vhona unga zwi nga fanela uri zwi itiwe ndi zwauri uyo muthu ane o shothisa masheleni u tea u engedza masheleni awe a u ṋamela iyo thekhisi. Ngauri ngauri a tshi ḓa afho thekhisini ovha a tshi zwiḓivha uri mbadelo ndi vhugai. Arali uyo muthu a tshi khou balelwa u engedza masheleni awe u to tsa afho thekhisini ha dzhena muṅwe muthu a re na masheleni u ri thekhisi i kone u takuwa i ṱuwe nga tshifhinga uri na vhathu vhane vha vha vha tshi kho ya mishumoni vha swike mushumoni nga tshifhinga.

Nṋe ndi nga ḓi pfha ndo dinalea nga mannḓa ngauri nditshi ṋamela iyo thekhisi ndi vha ndi tshi khou ḓivha uri nṋe ndi kho uya gai nahone iyo thekhisi i kho uya gai. Zwino arali mureili a soko nḓilani a tshintsha kana a shandukisa muhumbulo wawe a ri ha tshaya ukho guma hafhanoni uvha o m kwatisa nga maanḓa ngauri ndi zwithu zwine ravha ri songo langana zwone. Ndi hafhaḽa hune vha ḓo wana uri ndi fhedza ndi tshi khou muvhudza uri ambe tshelede yanga ya u ṋamela ndi tshi ya phanḓa kana ene muṋe a iimisela iṅwe thekhisi. Ndi ṱuwe ngayo ndi swike afho fhethu he nda he nda ri ndi uya hone musi ndi tshi badela ayo masheleni.

Nṋe ndi vhona vha reili vha mahayani vho fhambana zwihulu nga maanḓa na vha reili vha ḓoroboni, ndi vhona uri vhareili vha hayani vha reila zwavhuḓi. A vha iti hezwiḽa zwa u reila thekhisi nga nḓila i si yone kana u fhira milayo ya badani tshifhinga tshoṱhe. Ngauri vhareili vha dzi ḓoroboni vha reila nga nḓila ine a si yavhuḓi vha dzula vha tshi kho pfuka milayo ya badani tshifhinga tshoṱhe. A vha na ndavha uri uyu muthu ane a khou reila nga tsini havho u khou reila zwavhuḓi naa vhone vha reila nga vhuveveru tshifhinga tshoṱhe.